Uma umusha emdlalweni futhi uthola, uthola kunzima ukuzithemba, qala ngokujabulela umdlalo kunokukhathazekile ngokuhlulwa. Zilolonge kancane kancane. Ukwamukele ukuthi wonke umuntu uqala endaweni ethile. Dlala nabantu abenesineke futhi , ufune amathiphu, futhi ugxile ekuthuthukeni kwakho kunokuzilinganisa nabanye. Okubalulekile ukuba nesikhathi esihle, ujabule.

Imidlalo ingabasiza abantu ukubhekana nengcindezi noma izinselele zempilo ngokuthi bayehlise ingcindezi. Ikhulise futhi nomoya omuhle, kuthuthukise nokwezethemba, kulungise imicabango yabo, kuhlanganise futhi abantu. Ngakho imidlalo iyindlela enhle yokulwa nengcindezi futhi ithuthukise impilo yonke.

Ezemidlalo zifundisa ukuziphatha, ubuholi nokuxhumana. Abadlali bafunda ukuhlonipha, ukubambisana nokwenza izinqumo ezinhle. Lokhu kusiza empilweni yabo yansuku zonke.

Intsha njengabagqugquzeli kumele ibe nesibopho sokwabelana ngolwazi olunembile. Kufanele iqinisekise ukuthi imininingwane abayithumelelayo inembile iyazuza futhi ayikhohlisi. Lokhu kusiza abalandeli babo bathole ulwazi oluqondile, noluwusizo.

Njengomphathi, ngingakhuthaza abadlali ngokubanika ukweseka, ukubakhuthaza ngamazwi, nokubakhombisa isibonelo esihle. Uma isimo somdlalo sinzima, ngingagxilisa ithimba ekusebenzisaneni, ukuzethemba nokuhlala bagxile emigomweni wabo.

Yebo, izikole zingasebenzisa imidlalo efana ne-Minecraft, ukufundisa ubuciko bokwakha, i-Chess, ukuthuthukisa ukucabanga kanye ne-Kahoot yokuhlola ulwazi lwabafundi ngendlela ejabulisayo.

Umdlalo engiwuthandayo i-Thirty Seconds, ngoba yenza ngicabange, ngicabange futhi nempendulo engingayiphendula phambi kwale engiqeda kuyiphendula.

Uhulumeni angasebenzisana nezikole ukwakha amathuba emfundo. Izinhlangano zezemidlalo zingahlela izifundo zokuqeqesha, kanti abaxhasi bangasekela ngemali, ukuze umcimbi ube yimpumelelo.

Izikole azikwenzi okwanele. Kufanele zenze imidlalo ibandakanye amantombazane ngokulinganayo. Zinikeze izinsiza ezifanele futhi zikhuthaze umoya wokuncintisana ukuze kukhulise intshisekelo yabo kwezemidlalo.

Ngingakhetha i-basketball, ngoba ithuthukisa ukusebenzisana, amandla omzimba nokuzimisela. Iphinde ibe umdlalo othokozisayo, ongadlalwa abantu abaningi esikoleni noma emphakathini.

Yebo, ukubambisana nezinhlangano ze-eSports kungavulela abafundi amathuba emisebenzi, ukufunda amakhono obuchwepheshe nokuthola ulwazi oluwusizo ekusaseni labo.

Izikole zingavikela ukulimala kwezemidlalo ngokufundisa abafundi ngezinqubo zokuphepha, ukunikeza imishini efanele nokuqinisekisa ukuthi abaqeqeshi banolwazi lokunakekela abadlali abalimele.

Intsha ingabhekana kunokugxekwa ku-inthanethi ngokungazinaki izinkulumo ezingakhi, izihlanganise nabantu abanomqondo ofanayo, futhi igxile ekwenzeni into eyithokozisayo ngaphandle kokufuna uvunywa ngabanye abantu.

Umdlalo engiwuthokozelayo kakhulu ukuwubuka, umdlalo webhola lezinyawo. Ngoba ugcina abantu bejabule futhi behlangene ngobuningi bawo.

Umcimbi ungakhuthaza ezokuvakasha ngokuphromotha izindawo ezidume ngamasiko, izindawo zokungcebeleka nokudla kwaseNingizimu Afrika. Izingxenye ezahlukahlukene zengqalasizinda zingathuthukiswa futhi izivakashi zingakhuthazwa ukuvakashela ezinye izindawo eziseduze ngemisebenzi yezokuvakasha.